Dumela moetapele wa rona wa setjhaba, jwalo ka ha o tseba hore ke sebetsa lefapheng la tsa dipapadi, ke ne ke botsa hore na, ke sebaka se feng se nepahetseng seo e leng hore re ka tshwarelwa dipapadi ho sona. Hape o ka re thusa ka hore re fumane diaparo tse ka kgonang ho hlahisa kapa hona ho hlakisa, hore team-e ka ngwe, ke team-e feng, e tswa kae, le hore e bapalla eng. Hape, hape re ne re kopa hore re botse hore na, jwalo ka moetapele wa setjhaba, ke eng seo wena o ka se etsang, ho thusa hore dipapadi di tsebahale ka hara motse wa rona, le hore batjha ba rona ba nke dikarolo papading, hore na o ka ba thusa jwang. Jwalo ka moetapele wa setjhaba.

Taba tabelo ya pelo ya ka, ke ho ipona ke ile park-eng, moo e leng hore re lo bapala dipapadi, tse kang bolo ya maoto, le bolo ya matsoho. Ka hoo, ho thusa ho ntjhafatsa mmele, kelello, ko re o kgutla le monahano wa hao o ntjhafetse botjha.

Ke nahana hore ho ne ho tla ba molemo le ho ba bohlokwa, ho bona hore tjhelete eo ba e sebedisang ho reka data, ya ho bapala di game founung tsa bona, ba e sebedise bonyane ho ka e beha, kapa hona ho ipolokela yona, hobane o fumane batho ba bang, ba rekile data ya bo three hundred, hore feela a bapale di-game founung, jwale ho ka mo thusa hore three hundred eo a e boloke, mme a tseba hore ka hosane, ho na le ntho eo e tla mo tswelang molemo ho hlaheng, kapa hona ho bolokeng tjhelete e kalo.

Rona nakong ya rona ya kgale re ne re bapala makolokoti, eo e leng hore re ne re nka bo seterateng mona, re fihla re a papatle, re a papatle, e ne e bitswa matjhini ka nako eo, re ne re bapala filing ka mora ntlo ka mona, re ne re bapala le metswalle ya rona. Ka nako e nngwe o no fumana, re bapala ka di-section-e tsa lekweishene, o fumane hore section-e ena ya rona, e nkane le section yane e ka mane. Ho wa bapaluwa ha monate.

Mmuso wa rona o tlameha ho nka karolo, kapa hona ho etsa ntho e bitswang survey, hore ke batjha ba bakae ba batlang ho ikwetlisa, hape mmuso wa rona o tlameha ho ikamanya le makeishene a rona, ho sheba hore na makweisheneng a rona, ke di eng dintho tse leng hore batjha ba ya dihloka. Ho ikwetlisa hoo, ho ka tlisa sa phapang e kgolo ka hara lekweishene, ebile o fokotsa le bokotsi, kapa bona botsotsi bo ka hara lekweishene.

Nna nka mo eletsa ka hore tjhelete eo a ipehele yona, hobane a ka e sebedisa bakeng sa ditlhoko tsa hae tsa kamoso, jwale ho molemo hore a ipehele yona, sebakeng sa hore a tlo e sebedisa bakeng sa ditlhoko tsa hae. Ka nako e nngwe hwa etsahala hore ho bane le maemo a tshwaetsang hore a tshohanyetso, a hore o fumane hore hona le ntho eo o e hlokang. Jwale ka ha o tseba hore o na le polokelo moo o ipehetseng tjhelete e teng, o ya hona moo feela hore o phethahatse lebaka le seng le hlahile ka yona nako eo.

A ka nka bana mohlomong ke etse mohlala, a ka nka bana ba moo a dulang a ba shuta, ha qeta a nka dinepe tseo, a di bapatsa leqhepeng la hae la Facebook, moo e leng hore mang le mang o kgona ho bona, le hore a ba ne le kgahleho, ya hore a ka ya ho yena a mo nka dinepe. Mme jwalo jwalo mohlomong kapa ho na le bo party, mokete kae kae, o ya moketeng oo wa shoot-a, ha qeta o fafatsa leqhepeng la hae la Facebook, moo mang le mang a kgonang ho bona. Ebe batho ba nang le kgahleho ya hore kgwebo ya hae, ba sebedise kgwebo ya hae bakeng sa mekete ya bona. Ho nka dinepe, ba mo founela, ebe kgwebo ya hae ya tsebahala ka mokgwa o jwalo.

Jwalo ka setjhaba, re ka ya dibakeng tse sa sebetseng ka hara makeishene a rona, ra fihla ra nka bana ra ba kwetlisa mono. Yaba pono ena ya rona e re nang le yona, re ya ho yona ho mokhanselara wa setjhaba, hore mokhanselara re fumane sebaka se so, seo e leng hore ho sona re bona ho le molemo hore re bule club, e tlatla e kwetlisa bana ba rona, e tlatla e ruta bana ba rona ka dipapadi tse fapaneng.